Jwale haeba motswalle wa ka a le boemong bonana, mme a ithola a kadima tjhelete hoba mashonesa. Nthwe nka mo hlalosetsang yona ke hore haebe o kadimile tjhelete, o tlameha hore a patale. Mme o tlameha hore a patale hape le credit ya hae di-company-ng tsohle tseo a kadimileng tjhelete ho tsona. Hobane seo se tla mo ama nakong e tlang. Eya, a ka baleha di-account tsa hae tse entseng hore a be le credit e mpe. Empa ha nako e ya kamora dilemo tse seng kae, seo se ka mo kenya mathateng. Jwale a ka kadima tjhelete ho bo mashonesa, a e patale a qete. Ha qeta a tsamaya le ho lokisa credit ya hae, hobane seo se tla mmolella menyetla e mengata ya hore a kgone ho nka di-account mme seo se tla etsa hore nakong e tlang ha batla bo nka di-loan tsa ho reka ntlo, ho reka koloi, e be credit ya hae e ntle. Jwale nka mo kgothaletsa hore a patale credit ya hae. Ha qeta ho patala tjhelete tsa bo mashonesa. Ka seo se tla mo thusa nakong e tlang.

Jwale ntho e nka e etsang ke hore ke dule fatshe, ke batlisise hore na naheng ya England ke mekgwa e feng e ba e sebedisang ya tjhelete. A na ba sebedisa dikarete? A na ba sebedisa tjhelete ya pampiri? Haeba ba sebedisa dikarete kapa tjhelete ya pampiri, di romellwa jwang? Le hore na ba na le yona cell phone banking? Haeba ba na le yona, ke lokela ho tseba hape mekgwa ya ho e sebedisa? Ke lokela ho tseba hore na e tlo ncharge bokae, ha se ke e sebedisa? Ke lokela ho tseba hore na ke lokela ho e sebedisa ha ho etsahala eng le neng? Mme ha se ke thotse dintlha tseo ka ofela tsa botlalo. Ke nahana ke tla be ke le hantle.

Jwale haeba ke le mathateng a jwalo, ha hona letho leo ke tlamehang ho di etsa. Hobane ke tla be ke hloka thuso ho banka. Jwale ke nahana hore hodima tjhelete kaofela eo, mme ke tla be ke sale ka dikete tse supileng. Ke nahana hore ke ona mokgwa o ke tla tlamehang ho phela ka ona. Hobane ho ya pele, ke tla be ke se na sekoloto le ha e le sefe. Ke tla be ke sa patale le haeba ke eng, empa ntho e tla be ke patala, ke tla be ke patala banka. Mme bona ba tla be bang patalletse sekotlolo se seng le se seng se leng hore ke na le sona. Ke nahana ha ho le jwalo, ke ka kgona ho e nka. Mme ke ka kgona ho tswela pele ke ntse ke phela. Ho monate hobane ke tla be ke sa kolota motho ke tla be ke kolota fela banka. Tla be ke tsebe hore tjhelete ya ka e ya kae. Mme ke tlo kgona hore ke be le kelello e nahanang hantle, ke sekebe ka nahana ka thata hobane ke tsebe hore ha ke sa kolota le ha e le eng ho ya pele. Jwale haeba ke mokgwa fela oo, e ke tla be ke setse ka ona. Ha ho na ntho e ke tla e etsang. Ke tla o nka ke sa tjhetjhelle morao.

Jwale nthwe ke nahanang, jwale ho ya ka nna ke nahana hore ke lokela hore ke boloke tjhelete hona jwale. Mohlomong kamora dilemo tseo tse mashome a mahlano tse leshome le a mashome, mashome a mahlano.